Tshifhinga tshe nda ḓi wana ndi khou fara lwendo lu lapfhu, ndo vha ndi tshi khou ya Cape Town ndi tshi khou bva Limpopo venḓa ndo fhedza ndo swika Cape Town.

Tshipiriyoni tshi si tshavhuḓi tshine ndo no vhuya nda ṱangana natsho ndi musi ndo ṋamela bisi ndi tshi khou ya Cape Town, bisi ḽa mbo ḓi ṱhukhuwa banda ḽa fene ra tea u dzula basini masiari oṱhe ro lindela thuso.

Goloi dzine nda humbulela a ri a dzi ḓuri ndi dzi Polo Vivo, ndi dzi Opel Cosa, ndi dzi Hyundai i20 ndi vhona unga ri ndi dzone dzine a dzi shumisi zwivhaswa zwinzhi dzi Datsun Go.

Zwithu zwine ra fanela u zwi paka ndi zwiḽiwa, ngauri zwiḽiwa dzi nḓilani zwi a ḓura na dzi bammbiri dza basa.

Ndi vhona ungari mitengo ya dzithekhisi i tea u gonya, fhedzi nga vho Nyendavhusiku nga zwifhinga zwa khishimusi.

Tshenzhemo yavho kha zwiendedzi zwa vha hayani, yo vha i tshi khou vha bora nga maanḓa ngauri vhone vho balelwa vho ḓowela u ṱavhanya u ṱuwa ende zwiendedzi zwo mahayani zwi tshimbila nga zwifhinga.

Ee ndono ḓi wana ndi khou vha tshipiḓa tsha migwalabo i si ya vhuḓi, ndi tshi khou bva mashophoni ndi tshi kho to bva nga goloi nda mbo ḓi tangana na vhathu vha dzi thekhisi vho vala nḓila. Nda ri ndi tshi khou zama nga ubva nga nnḓa ha bada uri ndi phempe dzigoloi dze vha vho dzi paka nḓilani goloi ya mbo ḓi rwa fhasi.

Ee ndi vhona unga vhathu vhano teya u ṱhogomela bada, ndi zwavhuḓi ngauri vhavha vhatshi kho thusa vhathu vha vhaendela mashango uri vha kone u tshimbila zwavhuḓi.

Ndi a zwi takalela ubva na muṱa wa hashu nga thekhisi ngauri thekhisi i ḓo ita uri ri bve roṱhe nga muḓi, ngauri ro vhala nyana ende thekhisi i hwala vhathu vho vhalaho nyana.

Ndo no ḓi wana ndi khou shumisa bisi fhedzi muthu wa u reila bisi a sa mphe thikhithi, zwo ralo ndo ḓo vhudza tshipikiṱere uri habe muthu houḽa ha ngo mpha thikhithi.

Zwi kwanyeledza mvelaphanḓa ya fhano South Afurika Tshipembe sa vhunga riṋe vhaṋe rikho to ḓi tshinyela zwithu zwe ra iteliwa nga muvhuso.

A nga thula muthu kana a thuliwa nga dziṅwe goloi, hunga itea khombo i shushaho nga maanḓa badani anga fhedzisela a tshi khou lovha kana a tshi kho vhulaya muthu.

Ndi zwa ndeme uri vhathu vha shumise mabisi, ngauri arali musi vhathu vha tshi khou shumisa mabisi vha vhulunga tshelede yavho nzhi nga maanḓa. Vha fhungudza na dzi goloi dzine dzavha dzi kho teyo tshimbila badani.

Zwithu zwine nda nga ita uri vhaṋameli vhanga vha pfhe vho tsireledzea, ndi u reila zwavhuḓi nga vhuroṅwane ndi songo dzhaya ndo vhofha na bannda ndi kho tevhelela milayo ya badani.

Uri maḓi a kone u muvusa arali a tshi khou kumedza nga uri u reila tshikhala tshilapfhu vhathu vha ya thoma u neta vha kumedza.

Zwi maanḓafhadza ikonomi ya lushaka nga maanḓa ngauri dzi khontheina dzi kona u fara zwithu zwinzhi zwine zwavha zwi kho ya kha maṅwe mashango ende zwivha zwikho badeliwa nga dzi doḽasi.

Ndo no ḓi wana ndi kha heyi nyimele ya uri thina tshelede ya u swika nga uri hupfhi mitengo yo gonya ndo no to humbela u ḓadzisiwa nga vhaṅwe vhaṋameli hanefho vhane nda a vha ḓivha.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou dalela Province ya Gauteng, tshenzhemo yanga ndi ya vhuḓi nga maanḓa ro tshimbila zwavhuḓi nahone na mureli ovha ori fara zwavhuḓi.

Ee ndono fara lwendo lwa lwa vhusiku, zwo vha zwi tshi kho tshuwisa nga mannḓa ngauri goloi vhathu vha vha vha tshi kho gidima nga maanḓa vhusiku ri kho wana huṅwe hoitea na dzikhombo dza badani.

Ndo no vhuya nda ya u dalela maṅwe mashango nga bufho, ḽori ḽi tshi tou thoma u takuwa fhasi, nda pfha ndo tshuwa nga mannḓa ndo farwa nga nyofho namusi ri tshi kavha ndo vha ndo fariwa nga iṅwe nyofho.

Ndi vhona zwo tea uri vha ḓiseliwe mishonga vhuponi havho nga uri zwa uri vha ḓo tshimbila vha tshi ya vhuongeloni vha ya neta vha ṱavhanya u neta.

Huna khaedu dza vhathu vha nyofho, huna vhathu vhane vho tou bebiwa na nyofho huna vhathu vhane a vha koni u ṋamela mabufho nga nṱhani ha nyofho.

Zwi thusa ikonomi yashu nga uri zwi endedza, zwithu nga zwidimela a zwi ḓuri.

Zwi kwama nga mannḓa ngauri zwi a konḓa uri u mone mone nga goloi yau, u ḓo ḓi tou renga peṱirolo yo to uya mushumoni u tshi vhuya hayani ngauri zwivhaswa zwi ḓovha zwi kho ḓura nga maanḓa.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou ima ḽainini, ya u ṋamela nda wana no u fhireliwa ndi tshi kho fhirelwa nga uri ndi khou balelwa u ḓi ambela uri vho ngwana.

Thekhisi a hungo tsireledzea ngauri u ḓo wana ho ḓala vhathu vha u daha zwidzidzivhadzi vha tshi kho ṱoḓa u ṋamedza vhathu, vha tshi ṱoḓa u ṋamedza vhamboḓi ṱoḓa tshelede nga khonani.

Khaedu ya tsireledzo kha zwa uber na bolt ndi khaedu khulwane nga maanḓa ngauri muṅwe na muṅwe a tshi ṋamela, u vha o soko ḓi vhudza uri tenda a swika ngauri a zwi ngo tsireledzea nga maanḓa u ṋamedziwa nga muthu ane a u muḓivhi.

Moḓoro wau u tshimbila zwavhuḓi, u tshimbila nga tshifhinga tshau wa ḓivha uri u ḓo swika nga tshifhinga.

Tshifhinga tshe nda vha ndi tshi khou shumisa thekhisi lwo to thoma, ndo fhira na fhethu he nda ndi kho ya hone ngori ndo vha ndi tshi khou balelwa u amba na uri ndi khou sala gai.

Zwithu zwine zwa ita ndi u vhidzeliwa tshipikiṱere tshi ḓe tshi ambe nae, kana a ṱoḓe muthu ane a ḓo mu badelela tshelede uri ene a kone u ṋamela.

Ndo vha ndo tshuwa nga maanḓa musi bufho ḽi tshi takuwa, namusi bufho ḽi tshi yo kavha ndo vha ndo tshuwa ndo fara mbilu nga tshanḓa nga maanḓa.

Ndi vhona unga u tshimbila nga bufho a zwo ngo leluwa ndi vhona unga zwi to ḓoweliwa muthu asi tsha vha na nyofho.

Vhareili vha tea u dzulela u reila vha na maḓi arali vha tshi kho yo reila tshifhinga tshi lapfu, nahone vha tea u reila vha tshi awela fhethu ho u aweliwa hone.

Goloi ndi ya ndeme ngauri arali u tshi kho teya uya mushumoni thekisi kana bisi, azwi tshimbili nga tshifhinga tshau a vhaḓivhi uri u kho tea u ṱavhanya kana u lenga vha tshimbila nga tshifhinga tshavho.

Ee, nndwa dza dzithekisi dzi a kwama vhathu uri vhasongo ya mishumoni ngauri vhathu vhanzhi vha vhuponi ha hashu vha thembela kha thekisi uya mishumoni yavho.

Nḓowetshumo ya thekhisi dza bisi ṱhukhu dzia thusa nga maanḓa ngauri dzi bisi dzone mitengo yadzo i fhasi nga afha ya dzi thekisi mitengo i nnṱha.

Vhathu vhaya kona uya vha rengisa hune dzithekisi dza imela hone, vhathu vhaya kona u bika zwiḽiwa vha rengisela vha ṋameli, vha rengisela na vhareili.

Zwithu zwine vhane vha thekisi vhatea u ita ndi uri mabannda a dzule a tshi kho u shuma mavothi a dzithekisi a dzule a kho u shuma vha tshi ite vha tshi ise thekisi yavho sevisi vha dzule vhana fire extinguisher.

Dzi thivheli zwi hone ngauri dzi kereke dzo ḓalesa nga maanḓa dzi a thusa u sapota vhathu vha zwiendedzi ngauri vha tshi ṱoḓa zwiṋamelo vhadzhiya vhone.

Ee, ndono ṱangana nga hazwo ndo ndo ṋamela nga mutengo wa fhasi nditshi ṋamela nga masiari hapfi mutengo wogonya, azwongo mpfara zwavhuḓi ngori nda ndo dzula ndo puḽana uri ndi khoyo badela vhugai.

Ndi pfesesa uri nndwa dza dzithekisi zwi vhangwa nga zwithu zwinzhi, vha nga vha vha kho ṱoḓa uri mitengo i gonye kana vha vha vha kho ulwa nga dzithekisi uri muṅwe una thekisi nnzhi.

Magalabo adzi bisi ndi a musi zwo iteya uri vhareili vha mabisi vha tshi kho ṱoḓa u engedzeliwa lwuafhulelo.

Madzangano a thekisi aya tandulula dzi khanedzano vhukati ha vhareili na vhanamelo ara ngauri madzangano a ṱoḓa uri vhanameli vha ṋamele vho vhofholowa.

Zwithu zwine zwa ṱuṱuwedza u gonya ha mitengo ya dzithekisi ndi musi zwivhaswa nazwo zwitshi gonya, mitengo ya dzithekisi nayo itea u gonya ngauri navho zwivhaswa vha vha vho zwirenga mitengo yo gonya.

Vha reili vha thekisi vha tea u reila zwavhuḓi vha tshi kho tevhedzela milayo ya badani vha tea u dzula vhana tshidzima mulilo uri arali hanga iteya zwiṅwe nḓilani.

Ee, ndono zwivhona uzwi ṋamela, tshiendedzi hetsho tshovha tshi sina phosho hone tshi tshi khou tshimbila zwavhuḓi.

Vhathu vha tea uḓi vhudza uri avha ṱoḓi tshiṋamelo tshine a tshiho nḓilani vha tshi ṋamela vha teya uḓi tshuzela ngauri ndi tshelede yavho.

Zwi thusa nga maanḓa vhathu vhahulwane ngauri vhathu vhahulwane vha ṱoḓa zwithu zwono tshimbila nga nḓila a vha ṱoḓi zwithu zwo bvaho.

Ngauri vhathu vhahulwane vha ṱoḓa zwithu zwono tshimbila nga nḓila vhathu vhahulwane vhaya ofha nahone vhaṅwe vhono kona u vhona vhaya zwiamba.

Ndono vhuya ndari ndo ima ngei vhuima dzithekisini ro namela thekisi vha mbo ḓi ḓa maḓiraiva a dzithekisi aḓa a semana ari tsitsa khaiḽa thekisi ra pangiwa kha iṅwe.

Ndi humbula uri maḓiraiva kha vha zame u tevhela nḓila dza dzi badani nga uri, vha vha vha kho vheya vhaṋameli kha vhuimo husi havhuḓi matshilo avho avha a khakhathi.

Dzi thusa nga maanḓa ngauri vhaaluwa vhaṅwe vha vha vho ḓi wanela tshinamelo tshavho, vha tshi yo hwala zwiḽiwa zwavho mashophoni, vhatshi tevhela mishonga dzi badela.

Vhaaluwa vho tendeliwa uya nga tshigwada musi vha tshi kho uya u ṋamela ngauri vhaaluwa vhana matshilisano ngatshavho.

Nndwa ya dzithekisi dzi vheya matshilo a vhaṋameli khomboni ngauri vhaya thoma zwa u thuntshana a vha tsha sedza uri huna vhaṅwe vhathu hanefho.

U shaya zwi endedzi zwi fara vhathu vhadzi phensheni nga nḓila isi yone, ngauri vhaya balelwa u tevhela dzi treatment dzavho dzi kiḽiniki.

Zwi ita uri vhaaluwa vha balelwe u tshila zwavhuḓi vha tshi kho dzula vho tshuwa uri vha tea u tevhela mishonga yavho sibadela mara vha vha vhasina tshiendedzi.

Dzithekisi vhuponi hashu dzi tshimbila nga tshifhinga nahone zwiṅwe zwifhinga dzi sa tshimbile nga tshifhinga dza lenga u swika ngauri a dzongo ḓalesa.

Fhethu tshithu tshine a thi tshi takaleli nga u ṋamela ṱhireini. Ndi tsha uri u tshi khou namela ṱhireini ṱhireini a hungo vhathu vhaya tswelana zwithu a hu ngo tsireledzea.

I dzhia tshifhinga metro rail u lugisa zwiṱitshi. Nga uri zwithu dzi tsimbi dza u lugisa dzi ṱhireini dzi a ḓura.

Vhalanguli vha zwidimela vha tea u khwinisa uri mavothi a zwidimela a vale nga tshifhinga. Nahone na dzithikhithi dza ṱireini dzi vale nga tshifhinga.

Tshi vhalo tsha vhathu tsha ṱireini tshi tshi nga thivheliwa nga uri vharengisi vha songo rengisa thikhithi dzo fhiraho.

Vhaṱoli vha thikhithi vha ṱola zwavhuḓi nga maanḓa. Vha tshimbila vha tshi khou vha na mutshini wa u scanner thikhithi iṅwe na iṅwe ya muṋameli o ṋamelaho afho ṱireinini.

Nga uri vha ya thu vhaaluwa vha ya tou kona u founela i hailing. Uri i ḓe i vha dzhie ivha ise hune vha kho ṱoḓa u isiwa hone i dovhe i vha vhu ise.

Fhambana ngauri uner a i tshimbila nga u ṱavhanya ina luvhilo luhulu lwa ndadzi. Hone thekhisi i tshi tshimbila i songo dzhaya ndi ngazwo na mitengo ya hone i ya fhasi.

Ndeme u sherela shaka ḽaṋu kana khonani yaṋu lwendo lwaṋu lwa uber kana bolt. Uri vha ḓivhe uri ni kho tshimbila na nnyi hone ni gai nga hetsho tshifhinga.

Ndi ḓipfa ndi songo farea zwavhuḓi ngauri vhathu vhoṱhe vha mushumoni. Vhathu vhoṱhe vha kho ṱoḓa u shumela miḓi yavho ahuna are wa ndeme.

Vhareili vha bolt na uber vha shumisa GPS u endedza vhaṋameli. Nga uri a vhaḓivhi hune vhaṋameli vha khoya hone zwi thusa uri vha swikise vhaṋameli.

Ndinga takalela mureili ane u ḓovha atshikho sea na nṋe a tshikho amba na ṋne zwavhuḓi. Kha lwendo lwashu akho ḽidza na muzika nyana wa fhasi voḽomu i fhasi nyana.

Arali ndo sia tshithu kha uber kana bolt ndi kwama vha ha uber kana bolt. Ndi vhone vhane vhaḓo kwama ḓiraiva uri avhu huna tshithu tsho salaho. Ri kone u amba uri ri nga itisa hani uri ndi tshi wane murahu.

Ee ndivhona zwoteya nga uri muṋameli tshiṅwe tshifhinga u ḓo wana uri ha takaleli muzika u ne wa khou vhangiwa a wana uri ha tsha na tsha tshimbila o takala.

Ndi ḓipfa ndi songo farea zwavhuḓi ngauri vhareili vha uber na vha bolt na vha dzi thekhisi. Vhoṱhe vha khou zamela miḓini yavho ndi vhona uri ndi kha vha litshiwe vhoṱhe vha kho shuma.

Mutengo wa bolt uya uya gonya nga dzi wekende. Ngauri uvha wo sedza uri vhathu a vha ngo ya mishumoni vhavha vha kho ṱoḓa uya mimoḽoni.

Ha ndi ḓipfha ndo takala nga maanḓa uri huna vhafumakadzi vhane vha vha vha kho tenda. Uri ahu tshena uri mushumo mufhio ndi wa munna roṱhe ri a ita.

Ndi vhona uri vhaṋameli vha bolt na uber vhasa ṱoḓi vhaṋameli vhatshi ḽela goloini dzavho. Ndi ngauri vha kho shavha uri goloi dzi ḓo vha ḓala dzitshika nga zwiḽiwa dza vhidza na mabete. Dza nukha na u nukha zwa shavhisela vhaṅwe dzi vha dza vha shavhisela dzi khasiṱama.

Hai mutengo a u ngo tea u gonya nga nṱhani ha ṱhirafiki. Ni nono ṋamela ngauri ni ḓovha no fara tshelede yeyo ye na ṋamela nga yapfi ni badela yone.

Ndi nga muvhudza uri u ḓo zwiambaro zwawe zwi nga swika u lenga hono ho tshifhinga tsho no fhirelwa.

Zwi dzhiya ya tshifhinga ngauri zwivha zwi tshi khou bva kule. Nahone tshikepe maḓini tshi tshimbila nga zwiṱuku nga zwiṱuku.

Zwithu zwine zwanga itiwa uri zwikepe zwi tshimbile nga u ṱavhanya maḓini. Ndi uri zwikepe zwi songo panga fhiwa mihwalo minzhi minzhi.

Zwithu musi utshi hwala zwithu badani kha N one ndi uri hu ḓovha ho ḓala sa maṱiraka. A tshi kho vhudzula muya unga wisa kana ho ḓalesa dzigoloi dzi kho gidimesa ende utea u engedza tshipidi.

Lwendo lu lapfhu lwe nda vhuya nda lu dzhia ndi lwendo lwa musi ndovha ndi tshi khou ya Cape Town. Ndo tshimbila ḓuvha ḽoṱhe nda swika haningei nga tshifhinga tshe ndabva ngatsho.